Nna ha ke kadima tjhelete, ke rata ho kadima tjhelete e be kgwedi tse mashome a mabedi a nang le metso e mene, hobane ke bona e le nako e telele kapa nako eo e lekaneng hore ke patale sekoloto sa ka, ke be ke se qete.

Dumela ka lebitso ke Thabang ke mosebetsi mona bankeng. Ke utlwa ho thwe le fumane bonus, mme le batla ho e beha ke qeto e ntle eo, mme ke thabela ho le thusa. Hore le tle le behe bonus ya lona nako e telele le tlo tlameha ke ho e beha akhaonteng e bitswang ka hore ke fixed deposit. Fixed deposit ke eng, fixed deposit ke account moo o behang tjhelete nako e itseng. Mohlala, o ka nna wa e beha nako ya dikgwedi tse leshome tse tsheletseng kapa dikgwedi tse leshome le metso e mmedi. Ha o behile tjhelete ya hao mo akhaonteng ya fixed deposit, o tlo e thola e na le mohato o phahameng wa tswala o tlo e thola e na le tswala.